Ke nahana hore tsela eleng hore batho ba ka etsa tjhelete ka kolobe ka hona, ke hore ba ka di rekisa. Ba di hodise, mme ba di rekise di se di hodile kapa ba rekise nama ya kolobe. Ke yona tsela eleng hore batho ba ka etsa tjhelete ka yona eo.

Ke nahana hore mehlala e mengata fela . Ho bua fela ka e mmedi eleng ditlama tse kang rosemary le kwena tse leng hore re ka di fumana metse toropong moo eleng hore di bokellwa teng kapa masimong a boikgabiso kapa dirapeng tsa ho bapala. Eleng hore ka nako e nngwe empa e le feela for mokgabiso empa ka nako e nngwe ke ka hore batho ba kgone ho ikgella teng, ba kgone hore ba iphedise.

Ha ke bua le ena, ke nahana hore nka mmotsa hore ana ebe hona le metjha eleng hore ke lokela ho e latela hore mobu wa ka o kgone hore o ntshe poone eleng hore e ntse e tshwana le ya pele. Kapa hona le poone eleng, e nngwe eleng hore nka kgona hore ke e jale hore e tlo, mobu waka o tlo kgona hore oe ntshe le yona e le poone eleng hore e loketse. E le hore poone e, e le hore ke poone e maemong a tshwanang le poone ya pele na?

Ke nahana hore ha ke bua le yena nka mmotsa hore ana ebe e teng metjha eleng hore nka e latela hore mobu wa rona o kgone hore o ntshe poone, eleng hore e boemong bo ntlafetseng jwalo ka pele na? Kapa hona le poone eleng hore kapa hona le mofuta o mong wa poone eleng hore re ka o jala hore o tswe ele hore o maemong a nepahetseng, o maemong a ntlafetseng na?

Ke nahana hore molemo wa seo ke hore na jwalo ka ha re bona hore dintho di se di tura matsatsing ana? Jwale seo se etsa hore ha re jala, ha re jetse re etsa bonnete ba hore re ba le dijo tse tse lekaneng. Ha re sebedise tjhelete e ngata haholo dijong, re sebedisa tjhelete moo ho hlokehang moo, le moo le moo, le moo, dinthong tse leng hore ha re kgone hore re itjalle tsona. Jwale ra kgona hore re save-e haholo, ke adimme lentswe leo. Re a kgona hore re save-e ha ele hore hona le dijo tse leng hore kapa dijalo tse leng hore re di jetse.

Canola ena ke mefuta eleng hore ke o sebedisetsa peo yona ke e sebedisetsa ho hlahisa oil kapa oli. E hlahile haholo kapa e qadile Canada. Jwale hape ke e sebedisetsa hore ke bolaye dikokonyana le malwetse a amang dijalo tse leng hore ke a di jala tsona. Ke ka ka hoo ke jalang canola. Ke ka hoo ke jalang Canola.

Peo ke karolwana e nyane ya semela e nonneng, e jereng semela sa lesea seo re se bitsang ka embryo. Sena le dimatlafatswa tse leng hore di a hlokeha hore se qale ho hola. Re sebedisa dimela, dipeo bakeng sa ho ho hlahisa kapa ho hodisa dijo, ho etsa dijo bakeng sa batho le diphoofolo. Mohlomong ha ke re tamati. Tamati ena le peo e nyane ka hare ho yona eleng hore e ka kgona hore e hole e etse tamati e kgolo. Nakong e nngwe dipeo tsena di etsa di-spice, dintho tse leng hore re di bitsa ka di-spice kapa ho etsa hore dijo di be le tatso.

Ke nahana hore ho tseba, re a tseba. Feela bothata ke hore nako ke yona e siko. Ka nako tse ding, haholoholo dintho tse kang bo jeme kapa di hloka nako e ngata ho di pheha. Jwale nako e kgolo le e nyane re dula re sebetsa, re dula re le mosebetsing. Re dula re ya kae? Jwale ha re kgone ho thola nako ya hore re etse dintho tse ka reng tseo.

Ke nahana hore nka sebedisana le bo rakgwebo ba bang hore re bone hore batho bana ba thola dijo jwang? bo rakgwebo bana ba haufinyana le nna, ke nahana hore nka qala tsamaiso ya hore re bone hore batho bana ba ja jwang letsatsi ka leng. Hona le hore ba tle polasing, ba iketsetsa ka dijalo. Ke bona ho le molemo hore re kgutlisetse setjhabeng.

Dumela mme kapa monghadi. Jwalo ka ha re se re tseba hore re dumelletswe hore re ka nka lefatshe. Kene ke botsa hore na ha hona dipampiri tse leng hore re hloka hore re be le tsona ho bontsha hore lefatshe leo ke la rona na? Ebang di le teng, kene ke botsa hore di tholahala kae? Jwang?

Mofumahadi, ke bona eka poone eo re neng re jetse e bodile. Jwale ha re sa tlo kgona hore re sebedisane le dikgwebo tse haufinyana ho rekisa poone ena. Ke nahana hore re lahlehetswe haholo ka ha kaofela ha yona e bodile ka mora hore pula ene. Jwale, re lahlehetswe haholo ke di-million-e tse kabang tse pedi. Jwale ke bona eka re tlo lokela hore re sebedise account-o ya rona ya poloko ho tloha jwale ho ya, mohlomong selemong se tlang ho fihlela re bona hore e mela e le hantle lemong se tlang na?

Dijo di rekwa letsatsi ka leng. Sena se bolela hore ebang o le molemi ya lemang dijo tse nepahetseng, ho bolela hore o tlo thola tjhelete kapa batho ba tlo reka ho wena letsatsi ka leng. Sena se bolela hore o tlo kgona hore o thole, o iphedise, o thole tjhelete e ngata eleng hore e ka kgona hore eo phidise wena le ba lelapa la hao. Mme ebang o lema o ka kgona hore o batle motho eleng hore o tla o thusa ho lema hona. Sena se bolela hore o thusitse motho ya le mong kapa ba babedi kapa ba bararo ho thola mesebetsi.

Ha o ingodisa, o ngodisetsa grant-e ena. O lokela hore o be le bukana ya boitsebiso e certified-e. O be le bopaki ba hore sebaka seo kapa lefatshe leo ke la hao le leng hore o tlo le sebedisa. O be le hore kgwebo ya hao o tlo e sebedisa jwang? O be le statement-e sa bankeng sa dikgwedi tse tharo le hore metsi o tlo wa thola jwang bakeng sa dijalo tsa hao kapa dimela tsa hao?

Ka lebaka la hobane re sebetsa ka thata, ke nahana hore dijo tse ka hara lekolokoti ka lebaka la hobane di se di loketse hore di ka jowa ho tloha ka lekolokoting. Ke ka hoo ke rekang dijo tse leng hore di ka hara lekolokoti. Hape ke hore dijo tse ka hara lekolokoti dina le tatso e nngwe eleng hore dijo tse omisitsweng ha dina yona.

Ke nahana hore o lokela hore o lo etsa dipampiri tsa ho kganna, tse lekaneng. Mme o tla thola koloi e ntse e le teng, eo emetse. Feela ke o fa dikgwedi fela tse tharo hore o tle o tshwere dipampiri tsohle tse leng hore wa di hloka.

Ha ke tlo kgona hore ke sebetse bosibu hobane ele taba ya hore lelapa le leng hore ke le siile, le tla be le setse le bana feela. Jwale kene ke ka rata ha ene e le hore ono ka mpolella e sa le nako hore ke tlamehile hore ke sebetse bosibu hona le hore ke bolellwe le letsatsi pele ke sebetsa. Jwale kene ke kopa hore nakong e tlang ke bolellwe esale nako hore ke kgone hore ke bone hore ke lokisa kae? Ho etsahala jwang?

Ha ke tsebe haholwanyane ka tsena tsa lefatshe, feela ke tseba hore lefatshe le leng hore le kgona hore le busetswe bathong ke lefatshe le leng hore ke la mmuso, lefatshe le le leng hore ke la mmuso. Mmuso ke ke ena eleng hore a ka kgona hore a busetse lefatshe leo hobane ha lena motho eleng hore ke la hae empa ke la mmuso. Hape ke lefatshe le leng hore ene ke la balemi balemi le bona ba ka kgona hore mmuso a reke lefatshe leo mme a lefe, a le kgutlisetse ho batho.

Hore poone e hatseditsweng nakong eo e ntseng e dutse, e lahlehelwa ke di-vitamin, di-flavour, le ke adimme lentswe lena, crunchiness ya yona. Feela poone e tswang e tswang masimong yona e ntse ele poone bo yona e sa lahlehelwang ke di-vitamin-e, e sa lahlehelwang ke eng, e sa lahlehelwang ke crunchiness ya yona. Feela poone e hatseditsweng e thola mongobo oo o tswang sehatsetsing. Jwale ke ka hoo e batlang e fapane le poone eleng hore e tswa masimong. Ke ka hoo poone e tswang masimong e batlang ele hantle ho feta kapa eleng monate ho feta poone e hatseditsweng.

Ke nahana hore nka ba bontsha dinepe tsa dimela tsenana, mme ke ba bolelle hore ba lokela hore ba be le le di-glove tsa matsoho tse tla ba thusa hore ho se be bonolo hore ba tshware dimela tsenana. Hape le hore ba se ke ba, ba etse bonnete ba hore dimela tsena ha di thetse letlalo la bona kapa ba etse bonnete ba hore ha ba je kapa ho fofonela dimela tsenana hobane di ka ba kotsi haholo maphelong a bona. Mme ebang ho etsahala hore ba thetsa dimela tsenana ka letlalo la bona, nka ba fa dinomoro tse leng hore ba ka kgona hore ba di founele tsa potlako ba kgone ho thuswa.

Ke nahana hore nka ba eletsa hore ba fumane mesebetsi e meng nakong eo polasi e ntseng e lokiswa, mesebetsi e meng e ka thoko. Mme e tlare ha polasi eseng e lokile, e tlabe e le hona ba reng ba theohela. Hape nka ba eletsa hore ba lo fumana di-grant-e, tjhelete tsa di-grant-e masepaleng hore ba nyolle mokotla wa hore ho lokiswe polasi.

Ha ke nahane e le mohopolo o motle hobane ha re tsebe hore dikokwanahloko tsena dina le ditlamorao di feng mmeleng ya rona nakong e tlang, mohlomong ka mora dilemo tse kae-kae, ka mora dilemo tse leshome, ka mora dilemo tse mashome a mabedi. Jwale ke ka hoo ke reng, ha ke nahane le mohopolo o motle hore ho sebediswe dikokwanahloko merohong eo re e jang. Hape ha ke nahane ele mohopolo o motle hobane motho ha o tsebe hore o ja eng? Ha o tsebe hore moroho oo o jang o tshwere kokwanahloko e feng? ya mofuta o feng? Jwale ke ka hoo ke reng, ha ke dumellane le mohopolo ona.

Ke nahana hore jwalo ka ha mehla e fetoha le dipampiri ha re sa tlo di sebedisa mehleng e tlang. Mohlomong di tlabe di se di sebediswa dibakeng tse kang dipetlele kapa . Feela dikolong eleng dibaka tse leng hore di sebedisa dipampiri haholo mehleng ya jwale. Feela mehleng e tlang, mohlomong dilemo tse mashome a mararo tse tlang, ke nahana hore dipampiri di tlabe di sa sebediswe. Ka hoo hee, ke bona ekare temo ya difate e tlabe se sa hlokahale haholo, e tlabe e se sa hlokehe haholo. Ke ka hona dipolasi tse kareng tseo ha di sa tloba teng.

Ke nahana hore manyolo a ntlafatsa mobu a ho nontsha. Mme le boleng ba dijalo a eketsa le boleng ba dijalo kapa dimela.

Ke nahana hore nka mo eletsa hore, sa pele re ka fumana motho ha re fumana motho, re ka kgona hore re be le tjhelete e kenang kgwedi le kgwedi. Re ka kgona hore yena a be le motho a tla mo thusa ka taba tsa polasing hobane ha sa , ha sa tloba le mosebetsi o mongata hakalo. Le hore a ka kgona hore a fumane le dintho tse ding tsa ka di etsang ntle le hore a hlokomele polasi. Mme seo se ka etsa hore le yena a ikutlwe ele motho eleng hore a ka ba le bophelo ntle le polasi.

Tee ya pele eo ke e tsebang ke tee e tala, green tea. Mme yona e fokotsa menyetla ya dikankere tse itseng. Hape e thusa ho fokotsa boima ba mmele. Tee e ntsho e bitswang ka black tea yona e ntlafatsa bophelo bo botle ba pelo hape ke tee ya ditlama herbal tea. Mme yona e ntlafatsa boroko hape e fana ka melemo e fapaneng ya bophelo bo botle ho latela hore ke setlama se feng se leng hore se sebedisitswe.